Kubalulekile ukuthi abantu abadala bathole isaphulelo uma begibela amabhasi, iningi labo alisebenzi futhi incane imali yomhlalaphansi abayitholayo. Izidingo zabo zihlala zikhona, badinga ukuya kodokotela, emtholampilo, emakethe noma emhlanganweni womphakathi. Isaphulelo siyawenza umehluko ezidingweni zabo, isaphulelo sibonisa ukuhlonishwa kwabo emphakathini.

Sebenzisa ezinye izindlela ukufinyelela emsebenzini, thintana nabangani noma abanye osebenza nabo ukuze nihlanganisele imoto ezonihambisa emsebenzini. Ungasebenzisa i-taxi, Bolt noma u-Uber, xhumana nomqashi umazise ngesimo samabhasi.

Singadalwa yizizathu ezihlobene nezinkinga zabasebenzi nabaphathi ezinkampanini zamabhasi, okufaka phakathi izikhalo zamaholo, izimo zokusebenza ezingezinhle, izikhalazo ngezikhathi zokusebenza ezinde, ukungabi nezinsuku zokuphumula noma ukungavikeleki emsebenzini.

Uma sibhekene nenkinga yokungathembakali kwamabhasi, kufanele uhlele kusenesikhathi. Phuma ekhaya kusenesikhathi ukuze ube nesikhathi esanele sokuzama amanye amacebo noma enye indlela eyehlukile, gcina imali ethile yezimo eziphuthumayo ukuze ukwazi ukubiza u-Uber uma ubhekene nesimo sokungathembakali kwamabhasi.